Kena app, tobetsa open account. Kgetha savings, tlatsa dintlha, netefatsa e be account e bula.

Proof of address ke tokomane e bontshang address ya hae jwalo ka bill ya motlakase, kapa statement sa banka. A ka e fumana poseng kapa bankeng.

Ke ile ka ntsha tshireletso ya lefu. Empa ke ile ka tsohlwa ke mathata, ke batla hore ke ye ke e kenya hape.

Di-stokvel tse seng molaong dikotsi, di lahla tjhelete, mme ha di na tsamaiso e hlophisitsweng hantle.

Ee, ke kile ka kenela stockvel. Re ntsha tjhelete kgwedi le kgwedi mme ra fihlela sepheo sa rona ka katleho.

Ke ne nka hlakisa melao ya ho tsamaisa tjhelete, le ho ngola tumellano e hlakileng ho netefatsa botshepehi le boikarabelo. Sena se thusa ho qoba mathata le ho kgothatsa tshebediso e ntle.

Savings account, o ka kenya kapa wa ntsha tjhelete neng kapa neng. Fixed deposit, tjhelete e bolokehile nako e itseng. Mme ha e ka ntshwa pele, ho na le dikotlo.

Cheque account e sebetsa bakeng sa di-transaction tsa letsatsi le letsatsi. Savings account e thusa ho boloka tjhelete mme e fumana interest.

Ke batla tekanyetso e eketsehileng bakeng sa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi, le maemo a tshohanyetso. Sena se tla ntokolo mathata a tjhelete.

Ho ya ho mashonisa ho kotsi, kopa personal overdraft bankeng bakeng sa tjhelete e potlakileng, ka tsela e sireletsehileng.

Ntate, bula play store app store. Ba tla banka ya hao, tobetsa download e be o bula app ho ngodisa.

Ke hlahloba di-slip tsa tjhelete le di-UIF statements ho netefatsa peresente e loketseng e lefwe kgwedi le kgwedi.

Motho a ka tsetela dikhampaning tsa stockvel, ho bula fixed deposit. Kapa a tsetela mesebetsing ya kgwebo, ho hodisa tjhelete ya hae ka polokeho le melemo.

Ee, credit record e sebetsa bakeng sa kopo ya overdraft facility. Hobane banka e batla ho bona history ya ho lefa ya motho pele e dumella ho sebedisa overdraft.

Overdraft e lefa tjhelete ka potlako. Empa e na le marata a hodimo le dikoloto tse ngata haeba e sa lefwe ka nako.

Dumela, ke ngodisitse ho bula account ya sekoloto dibeke tse pedi tse fitileng. Ke kopa tlhahiso leseding ka boemo ba kopo ya ka. Ke a leboha.

Tax-free savings account e boloka tjhelete ya hao ntle le ho lefuwa lekgetho ho dikhumo kapa dikoloto tse etsahalang hodimo ho yona.

O hlalositse hore tjhelete ya stockvel e ya arolelwa, ho hlokahala botshepehi le kutlwano pakeng sa tsamaiso e ntle.

Ho patala insurance, ho bohlokwa. Hobane ho sireletsa tjhelete ya hao le ho thusa ha o ka etsahala kotsi.

Menehelo ke tjhelete eo a fanang ka yona ho fokotsa lekgetho kgwedi le kgwedi. E thusang ho boloka tjhelete.

Bula app, kena. Kgetha transfer, kenya dintlha tsa account le tjhelete, e be o netefatsa.

Overdraft ke tjhelete e fanwang ke banka ha tjhelete e haella ka nako. Empa e lokela ho lefwa ka nako.

Life insurance e lefa lelapa tjhelete ha ho hlokahala. Ho thusa ka dikoloto le ditshenyehelo tse teng.

Ho hlokahala hore mokitlane o be le nalane e ntle ya ho lefa le tjhelete e tsitsitseng kgwedi le kgwedi.

Ke tla boloka karolo e itseng bakeng sa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Mme ke behe tjhelete ya polokeho bakeng sa maemo a tshohanyetso.

Ke utlwa bohloko ho rekisa koloi ya pele hobane ke e ratile haholo. Empa ke mohopolo o motle ho e rekisa hore ke fumane ya bobedi e ntlafetseng bakeng sa ditlhoko tsaka.